Swi na ntshikelelo lowukulu hikuva tikuma va kha va tirhisa inthanete hikwalaho ka data hikuva Wi-Fi yi tirha hi gezi loko ku ri hava a ya ha tirhi leswi swi endlaka ku vanhu va fanele va yimela.

Va endlela leswaku mahungu ya vona ya ha khumbe phepha ra vona vanhu va hatla va ri tekela enhlokweni hikuva loko swi hatla swi koka rinoko.

Ndzi nga yi amukela hikuva i xilo lexi ndzi xirhandzaku kelela munhu un'wana u swi vonile ku navela ka mina ivi a ndzi twa ndzi nga yi teka.

A swi ta endla ndzi nga titwi kahle hikuva a ta va a kha a ni thyakisa tlhela na xithombe xa mina.

iPhone yi hambane na Samsung hikuva iphone yi humesa swithombe saseka yi tlhela yi va yi ri na hi nxavo wa le henhla kambe yi va na vutomi byitsongo bya bya battery battery ya Samsung ku hela kambe ya iPhone yi hatla.

Va nga ngetela network kumbe signal ya Wi-Fi tela mpfhuka wa leswi yi khomisaka swona ku yi kwala ku fika kwihi.

Ndlela yo veka Wi-Fi leyi sirhelelekeke i ku va yi veka vuswi tivi ku yi fane yi komba tlhelo rihi loko a yi koneketiwile kumbe yi va yi vekeriwile leswaku yi ta khoma kahle leyi yi hlayisekile yi tlhela yi hlayisa na rona.

Magoza lama ma nga ta tekiwa i ku va ntlakuko wu va wu nga ri ku weni loko ikhonomi yi va yi karhi yi komba leswaku nxavo wa swilo swo tala swi ta va.

Swa koteka ku va munhu a endla mali hi swi swihangalasa vanhu va swi kota ku tirhisa ti-Facebook va va kha va endla tivhidiyo kumbe nkadziyiso wa loko vanhu va karhi va nghena va vona vona va karhi va kuma.

Eya, va vaviseka hikuva swi va swi karhi swi vathole vanhu va ya tshemba mahungu ivi va sungula ku vale media.

Ku tirhisiwa ka tifoni hi ku famba ka nkarhi swi cincile swinene ti-smartphone tifoni leti kotaka ku humesa na swithombe leswi vonakaka kahle la ti kota ku fonela munhu u n'wi twa kahle titlhela ti kota ku tala fonini no komba swi ti mahungu.

Wi-Fi router leyi nga yi khomi malini a yi ze gezi yo ti lavela ti-battery ntsena hala tlhelo ya charge-siwa loko problem network ya yona a yi hluphi wo ti kumela yona ntsena vutomi byi byi olovile a byi za byi hluphi munhu kuma Wi-Fi router.

Wi-Fi leyi a yi ndzi khomangi kahle ndzi twa yini va ngopfu loko ndzi karhi ndzi chavelela e nhwana wa mina loko a lahlekeriwe hi mana wakwe ina hikuva loko ndza ha vulavula na timekile ndzi nga ha koti ku kumana na yena leswi swi nga twa i nga ri kumbe mina no n'wi tsutsuma loko yena a hla.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va a va tshiki ku pimela data va yi tirhisa ku ya fikela kwihi a xava data data a yi tirhisa yi ze yi hela hikuva ka mali loko data yi hela loko nkarhi wu hela data yi nga za yi hela.

Vunene byo xava data hi xitalo i ku va u ku swa wena hinkwaswo u nga vi na nkingha u ka ri busy na mhaka xikolo vubihi bya twala yi ta hela nkarhi wun'wanyani nkarhi loko nkarhi wu na va teka va boheka ku tlhela u xava yin'wani data ku ri ka ni liyani data a yi nga helelangiki va lo teka hi ku nkarhi wo fikile.

Data leyi nga na ntikelo ka masiku lama i data ya e leyi u xavaka sim card ya cell c a vhengele loko u fika kaya u dayile star one four seven u cinca yi ya ka home tariffs then u kota ku xava pfumeleli ya sukela ko twenty gig some time nkarhi wun'wani gig swi ya hi yona yi nga na data yo khomeka.

Khombo ra kona i ku va vanhu va ta va ta kota ku nga ri na mpfumelelo wo suka eka yena leswi swi nga ta a yi hakela kumbe loko ku ri ka i data leyo a xava ma data ya yena na n'hweti yi nga se fika nale kwihi.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku u khoneketisa ku yini wa kumbe router ya yena nakona loko a lava ku yi tima u yi tima njhani u endlisa ku yini leswaku vanhu va nga ti kumi va kha va tirhisa router ya yena va nga.

Ndzi nga seta phini phini leyi tiviwaka ni nga yi tsali helo ivi ka tifoni ta tiselulafoni ta ximanguva lawa kota ku endla leswaku foni ya mina yi voniwa ku yi le kwihi ka laha yi nga ta kota ku track-iwa na loko yo va.

Ndzi nga va byela leswaku i miehleketo ya kahle lava a va nga koti ku fikelela inthanete hikuva a va pfumala data leyi va fane yi va yi mpimiwile ku munhu i pimela ku tirhisa data yo fika hi siku hikuva ku na vanhu vo lava ngopfu swo huhwa va rhandza ku endla swona.

Loko ndzi xaveriwa riqingho ra mina ra le nyongeni ro hikuva a ndzi nga byeriwangi leswaku ndzi ya xaviwa ri xaviwile hi siku ra mina ra ku velekiwa vito ra riqingho ra kona a six S.

Eka tindhawu to fana na va Showmax na vo Netflix mo ku vona swona nakona hi nkarhi lowu a lavaku vona swona ku ku fana na le ka tv swilo hinkwaswo leswi nghenaka swi va swi nyikiwa ku swi ta nghena hi nkarhi wo karhi karhi kambe va Showmax na va Netflix wu vona yini hi nkarhi wolowo.

Ku nga vekeriwa ti eriyana to hlayisa leswaku network yi ta kota ku khoma kahle hikuva a n'wi emadorobeni va tindhawu to hambanahambana se Wi-Fi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va vi na rirhandzu eka va tsala tinghoma ta vona kumbe tinsimu ta vona ndlela yo lava ku aka nakona tinghoma ta vona ti fanele ku.

Ina swi pfuna tinsimu leswaku ti hangalaka hi ku hatlisa vanhu hikuva sweswi ka ha ri hava ku munhu i ta xava leti endlaka music kumbe kasete leyi va ka yi cheliwe music vanhu va lava ku yingisela tinghoma ta vona kumbe tinsimu ta vona ti.

I xinavetiso lexi a va ri karhi va vulavula hi Afrika-Dzonga laha swi ndzi khome kahle hikuva swa tikomba ku na va hi tekela enhlokweni.

Swi onha hikuva loko wena wa ha langutile yena ya ha ri kona ka ka mhaka leyi u nga ku endleni loko swinavetiso swi nghena swi endla leswaku u lahlekeriwa hi vulanguti bya wena lebyi a wu ri mhakeni ngopfu na swi tisaka ku lolohisa loko u karhi.

I xitori xa va kokwana Chauke na va Gagash laha eka Facebook laha a va byelana leswaku wena u hava yini.

A swi vi na dyondzo ya kahle eka vana va hina hikuva va swilo eka ti-social media laha swi endlaku leswaku dzaha i vutomi na ku jikajika va nga mbalanga a hi xi.

Wi-Fi leyi ni yi tirhisaka yi vitaniwa Rain hikuva network ya yona a yi tshikatshiki swin'wana na swin'wana na hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Ku hambana ka tinqingho ta sweswi na ta khale i ku ta khale a ti ri na leti a ti kota ku tlhaveteriwi kambe sweswiwani munhu o laha a khumbakhumbaka xikirini swi endla leswi a lavaka swona nakona leswi na ta khale ta khale a ti tiyini ti tlhela na battery ya kona yi hlwela ku a ta ha hlweli hikuva u pfula na data laha u kotaka ku kambe leta khale a wo kuma message kumbe mahungu loko va ku rhumelini u tlhela u hlamula na ti na tiqingho leti va ku kambe ya sweswiwani u kota ku vona swilo swo tala leswi humelelaku matiko.

Nkoka wa selulafoni eka nkarhi wa sweswi i ku loko u twa vanhu va ri wa kota ku sendela mahungu eka vamakhelwani ka ti-group ta tiko leti mi va ka mi ri na tona laha mi va ka ku va pfala ndhawu yihi na yihi hikuva eka muti wo karhi ku na ku na ku nghena.

Mintlhontlho ya leyi va langutanaka na yona i ku va va nghena laha va kotaka ku ku vona leswi va lava va tlhela va nghena na le ka inthanete laha va nga ta kota ku secha kumbe ku na mahungu ya va.

Ntsengo wa data wu endla leswaku vanhu va nga khumbi inthanete hikuva ntsengo wa data wa durha nakona data ya kona.

Ndza pfumela hikuva data ya durha va ku nyike yona loko u heta ku xava yi va yi ri yitsongo nakona a yi koti.

Eka muxanisiwa swi endla leswaku a poyileka vanhu yo ka yi nga ri kahle kambe eka muxanisi u a nga tshuka a khomiwile nakona a nga tshama malembe yo.

Ku na xitichi xa xa GCR xa Giyani xi kumekaka eGiyani ku va na Phalaphala FM ku va Metro FM ku tlhela ni tiva na laha ku nga na xitori xa Mina Hi Mina lexi tlangaka hi awara ya nhungu.

I ku va vanhu a va ha endli swilo swa nkoka hi data leyi va va va endla swilo swo huma endleleni leswi swin'wana swa kona swi nga ta na switandzhaku swo biha eka rihanyo ra vona.

I tinsimu to hola leti tlhelaku ti va na ndzhuti hi leti ti swo yelana na leswo u nga eka swona leswi nga ta kotisa u va u kha u famba na rona laha horisa hi swintsongontsongo.

Hi na tinxaka to tala ngopfu ta ta ku nga hip-hop, amapiano na jazz leti ti ni tsakisaka ngopfu i amapiano hikuva i ti cinisa vanhu nakona tiendla vanhu va sala va .

Swi endla leswaku vanhu va kota ku hlayisa nkarhi mali hikuva va ta ri va karhi va kuma ti-message ta selulafoni.

Leswaku munhu a ta va a ri karhi a hlayisa mali ya ku xava data yi ta va yi herile leyi a nga va.

Yi hi pfuna ku tshama hi famba na mikarhi tala leswi hi nga swi dyondzaka hi TikTok nakona wa kota ku tiendlela mali loko u ri karhi ti mikandziyiso ya tivhidiyo eka tona na swithombe.

Ndzi swi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva swi saver swi hlayisa wa ku tsala kunene hikuva loko u ri karhi u vulavula na loko u ri i swilo swimbirhi swa ku hambana nakona u nga kota ku vulavula swilo swo tsongo.

Swi va pfuna hikuva a va ze va tirhise mali ya ku tala va tirhisa tikuma va ri ekusuhi na yona laha va nga ta kota ku va va lavaku swona a foyinini.